Ukusetshenziswa kwe-AI, amadevayisi ahlakaniphile asetshenziswa kakhulu ubuchwepheshe be-AI. Ukuthuthukisa ukusebenza kwawo nokwenza izinxumo, internet of things. Amadivayisi ahlakaniphile axhumene kakhulu ukuvumelena, ukuvumela ukusebenzisana nokulawula okungqono. Ukukhulula kwezempilo yedijithali, yedijithali. Amadivayisi ahlakaniphile asetshenziswa kakhulu wokulandela impilo nokuphila kahle.

Ukuqinisekisa ubuqiniso, iba iqiniso futhi ube nomnotho, ukuqukemanini kwakho. Abalandeli bayakuthanda uma ukhuluma ngokwetithemba futhi ube nobumnotho. Ukudala okuqukethwe kwekhwalithi, kwekhwalithi ephezulu. Nikeza okuqukethwe okuyikhwalithi ephezulu, ukubandakanya kanye okufanelekile kubalandeli bakho. Lokhu kungaba izithombe, amavidiyo noma okubhaliwe.

Ukusetshenziswa kwe-AI, amadivayisi ahlakaniphile asetshenziswa kakhulu ubuchwepheshe be-AI. Ukuthuthukisa ukusebenza kwawo nokwenza izinqumo. Umthelela wawo empilweni yansuku zonke nomphakathi. Ukuxhumana okukhulu, amadivayisi ahlakaniphile aqhumana kakhulu okuvumela ukuxhumana okukhulu nokwabelana ngolwazi.

Ukubeka imigomo. Ngibeke imigomo yokuthi ngiziphathe kanjani ezinkundleni zokuqhumana ngesikhathi sohambo. Isibonelo, nginganikeza isikhathi esithile ngosuku, ukubhala nokwabelana ngezithombe. Okwesibili, ukuthatha ikhefu, ngithathe ikhefu ezinkundleni zokuqhumana ngezikhathi ezithile ukuze ngijabulele isipiliyoni ngokuqwela.

Umngani wami wayebhekene nesinqumo esinzima ukuthi asebenzise uhlelo lokusebenza lokuqhumana noma umakhalekhikhini. Ukuthengeka kwesikhilithi kwekusithinta kakhulu isincomo sakhe. Njengoba uhlelo lokusebenza lokuxhumana lwalunikeza izinketho zokuqhumana ezingabizi kakhulu njengeziyalezo ezibhaliwe noma izinqumo nge-inthanethi. Kodwa-ke wayekhethazeka kungoba uhlelo lokusebenza lokungasebenzi. Ekugqineni, umngani wami wanquma ukuthi waphumelela.

Iphathi yabangani. Ngizodlala izingoma ezilandelwayo ukuze wonke umuntu adanse. Kokuqala, ngizodlala izingoma ezidumile ezaziwa uwonke umuntu, ngidlale izingoma zomculo wase-South Africa ezidumile ngiphinde ngidlale izingoma zomqulo wakhe awuthandayo ukuze nayo azojabula.

Izinto ezimbi ezinkundleni zokuqhumana engizothanda ukuqoqa ngazo. Okokuqala, ukulutha, ukuqitha isikhathi esiningi ezinkundleni zokuqhumana kungasiholela ekulahlekelweni isikhathi esibalulekile nokuqhumana kwangempela. Okwesibili, ukuqhathanisa, ukuqhathanisa impilo yethu nalabanye ezinkundleni zokuqhumana kungaholela ekwehleni kokuzethemba nokujabula.